Re apara seshweshwe ka bontsi ga sa fetoga re sa apara sone.

E ka apariwa di-conference-eng, e beetswe gore ka letsatsi leo ga apariwa moaparo wa setso fela le fela e ka se apariwe.

Ke moaparo o tlhomphegileng o montle o tshwanelang basadi ka gonne la o apere o a tlhomphega.

Ke akanya gore motho le motho o apara se se mo siametseng le se a se bonang gore se mo tshwanetse empa diaparo tse di ntshang matsele le tse dikhutshwane ga se tsone tse di dirang gore bangwe ba apare jalo ka nakong ya gompieno.

Go na le fashion-e, diaparo le dibaga tse di diretsweng setso le setso, ke ka goo motho a ka kgonang go bona gore dibaga le diaparo tse dingwe tsa setso sefe ka gore di na le masela le dibaga tsa gone.

Ke moaparo o o kgethelwang ke ba ga molekane wa gago ke one a bontshang fa o nyetswe ka gonne go na le lesela le diretsweng seo.

Di dirwa ka letlalo la phologolo, di sireletsa ka serame le letsatsi, tse ke di tsebang ke mosese, mokorotlo, le tshega.

Ke diaparo tse sa tshwaneng tsa basadi, ke akanya gore di bontsha gore re basadi.

Ke di leba e le dilo tse pedi tse di farologaneng ka gore setso se diriwa ka tsela e nngwe, diaparo tsa gompieno le tsone di farologane.

Diaparo tse di farologaneng di tlhotlheletsa basadi ka gore re apara se re se batlang ga re shebe ka gore se amana jwang le maphelo a rona, tsa setso di berekisiwa ka nako eo le eo, ga se diaparo tse apariwang ka letsatsi le letsatsi.

Ke bona go le bonolo fa ba dirile jwalo mo mabenkeleng a magolo ka gore o kgone go bona mo o rekang teng fa di kopa-kopane le tsa banna le basadi e ka nka nako e telele gore o thole se o se batlang fa o le lebenkeleng leo.

E digile ka gore e nne ya dira ditlhopha tse dingata tsa diaparo, ke ga motho a thoma a ikgethela se a nyakang go se apara le ka mokgwa a batlang go se apara ka teng.

Batlhami ba kopantsha masela le diaparo tsa gompieno, ba dire sengwe se se one, ba dire seaparo se se one, ba na le se dirisa ka ba sa apare ka letsatsi lengwe le lengwe ga ba emele gore e nne letsatsi la setso.

Ke dikao di le dingata ka gonne ba kgonne go dirisa ba tlhalosa le gore tse oketsa setšha le gore di tshwanela babogedi ba gompieno jwang.

Di bontsha ka go ba di dirileng ka gonne le ka botelele ka bonnyane bo bo dirileng ka gone.

E ka diriswa ka gore ba dire diaparo tse di fitlhang bo matsele le bokhutshwane bo basadi ba bo aparang ba lokise bone.

Tse di ka bakang kgotlhang fa gare ga go boloka mekgwa ya go apara setso le go latela fešene ya segompieno ke gore re sa latela se se beilweng ka letsatsi lengwe gore gompieno go apariwa setso le ka matsatsi a mangwe go apariwa fešene.

Nka dira mesese e me telelenyana le e tlhomphegileng.

Ga ngata ba apara diroko le dikgethe, di na le bokao bo bo bontshang gore ke fa lenyalong, ke lefelo le le tlhomphegileng.

Mongwe le mongwe o ikaparela se a se batlang ka meletlo ka gonne go fapana ka lesela, ke se se dirisitsweng go dira seaparo sa setso.